Nna ke ka bopa motshameko o o rutang bana dipalo ka tsela e e itumedisang. Se se tlhokang go fetoga ke gore metshameko e mengwe e tsenya kgatelelo ya madi kgotsa dipapatso tse di feteletseng tse di ka senyang boitumelo le tshireletsego ya bana.

Go lema mo tshingwaneng go fokotsa bodutu, go nonotsha mmele le go tokafatsa boitekanelo jwa maikutlo. Batho ba ka ithuta bokgoni jwa tlhokomelo ya di mmele, boikanyegile, bopelotelele le maitlhamo. Gape ba ka ithuta go beela madi kelothoko le go dira ditshwetso tse di molemo mo botshelong jwa bona.

Metshameko ya sešweng ya bana e rotloetsa mmele o itekanetseng ka go tokafatsa nonofo, botswerere le metshameko. E ruta bana go dirisana sentle go tshegetsana le go ithuta go fenya kgatlhanong ka botsalano. Metshameko ya setso e kgona go tsenya bana mo setšhabeng ka go rotloetsa maitsholo a a botho le setso, fa ga sa gompieno e dirisa thekenoloji go ruta le go agela bana mo maitekong a sejwalejwale tsotlhe di kopanya thuto, boitumelo le kgolo ya maitsholo.

Motho a ka kopana le dikgwetlho tse di jaaka go tlhoka nako e e lekaneng, mokgatlho o feteletseng le go palelwa ke go leka dipalo magareng ga tiro e kgolo le metshameko. Gape go ka nna le bothata jwa go bona tshegetso ya madi kgotsa ditlamelo le kotsi ya go felela o sa kgone go dira sepe se sentle mo tirong le mo motshamekong.

Ee, go na le mekgele e e tshwanang le go lebana le dikgwetlho mmogo go a ga kutlwano, go tokafatsa tirisano mmogo le go rotloetsa tshegetso gareng ga badiri mmogo. Seno se dira gore ba nne le kamano e e nonofileng le boineelo jo bogolo mo tirong, jaaka bo tirisanommogo, puisano ya tse di tlhokang gore di di diriwe.

Metshameko di botlhokwa mo bašweng ka gonne di ba thusa go nonofatsa mmele, tlhaloganyo le tsa botsalano. Di ba ruta go dirisana mmogo, boikokobetso le go laola maikutlo. Ee, metshameko e tshwanetse go nna karolo e e patelesediwang mo sekolong ka gonne e rotloetsa botsogo jo bo itekanetseng le bokgoni jwa botshelo jo bo thusang le mo dithutong.

Ba ba nang le tlhotlheletso ba ka rotloetsa balatedi ba bona go itumedisa ditiro tsa go ikentsha bodutu ka go dirisa mekgwa ya tlhaeletsano jaaka, media ya thelebišhene le thelebišhene tsa mmino. Tlhotlheletso ya bona e ka thusa go tsenya mmolaetsa mo bathong ba ba ntsi e ba kgontsha go tsaya ditshwetso tse di melemo ka go rotloetsa go itsega le go ithuta ba kaga dikamano tse di nonofileng tse di rotloetsang kgolo.

Ke nagana motho a ka fetola go rata motshameko go nna tiro ka go ba , motlhaodi kgotsa a rekisa dilo tse di amanang le motshameko. A ka boela a tsamaisa re dipatlisiso le go bua le ditlhopha tsa metshameko dingwe.

Batsadi, bakatisi le bagolo ba ka rotloetsa bašwa go nna le seabe mo motshamekong ka go ba ruta maikaelelo a a molemo, go ba rotloetsa go ikutlwa ba lebagane le metshameko le go ba thusa go amogela dikamano tse di molemo. Le ba bangwe ba ka kgothatsa go itlhophela di letsa tsa metshameko le tse di ka ba tlisang melemo mo botshelong.